Abalimi abasebasha kufanele ukuba bahambe beyocela noma beyoncela kubalimi abadala ukuthi ngabe kwenzeka kanjani uma sekunje noma iziphi iy'ndlela ongasebenzisa ngayo uma utshala imbewu yakho bese ingamili ngendlela ekumele imile ngayo. Kumele ukuthi becele usizo kwabantu abaphambili akade bafika emkhakheni wezolimo.

Ubuchwepheshe obungabizi kakhulu balabalimi abasafufusa abangabusebenzisa ukuthi behambe beyothenga imishini le esuke isidayiswa, esikeyasebenza ngaphambilini. Mhlampe kube ukuthi yalimala noma ifile ifuna nje ukulungiswa into encane bese iyakwazi ukuthi iqhubeke isebenze.

Izici ezenza ukuthi ukwehla kwey'nyosi, ukuthi ngenxa yesimo sezulu kugcine lokho sekubanga ukuthi kwehle ukuba khona kwey'nyosi. Nanokuthi abantu bayayishisa ngoba nakhu befuna ikhekhe ley'nyosi, begcine sebey'shisa iy'nyosi.

Izinselelo abalimi abasafufusa ababhekane nazo emasimini abo kungaba ukuthi izinto noma imbewu yokuvimbela ukuthi iy'lwane, njengey'nyoni amajuba, ukuthi kuvikeleke iy'tshalo zabo zingadliwa zilwane khona zizokhula kahle. Kumele ukuthi bethenge amakhemikhali okufutha ukubulala iy'nambuzane ey'ngada iy'tshalo ey'sakhula.

Ingakho siney'nkathi zonyaka, ingoba sinentwasahlobo, sibe nehlobo, sibe nekwindla, sibe nobusika. Kuney'tshalo okungamele ukuthi zitshalwe ebusika, futhi kuney'tshalo ekungalindelekile ukuba zitshalwe ehlobo. Njengommbila nje, ummbila isikakhulukazi ujwayele ukutshalwa ehlobo bese kuthi ikhabishi lijwayele ukutshalwa ekwindla.

Iy'thiyo ey'ngahle zime endleleni yami ukuba umlimi, indlela njengamanje isimo sezulu esingasaqondakali ngakhona akusafani nanjengakudala, ngoba manje unokucabanga ukuthi isikhathi esihle cause ngoba izulu angeke linethe, kumele utshale. Kanti uzothi uyatshala koda ngoba isimo sezulu asisaqondakali livele linetha izulu kodwa kube kusebusika kanti ebusika kudala lalinganethi izulu kwakubanda kuphela, kodwa esikhathini samanje seliyana izulu ngisho kusebusika. Lokho kuba nomthelela ey'tshalweni ngoba ezinye zigcine sey'kukhukhuleka ngenxa yamanzi amaningi phansi emhlabathini kugcine kungasamili.

Iy'nzuzo zokulima edolobheni kungaba ukuthi edolobheni iy'tolo lapho kudayiswa khona noma lapho ongadayisela khona iy'tshalo zakho uma sey'khulile kungaba indlela elula ukuthi zifinyelele esitolo. Nabathengi abanye abathandayo abakwazi ukufinyelela kuwe, noma epulazini lakho bengakhona ukuthi befike bezoy'thengela bona buqamama. Kunokuba endaweni yasemakhaya kungaba sekudeni nemigwaqo ayilungile kahle uma kungathiwa izulu liyanetha uthole ukuthi akungeneki kunamaxhambuzi, kodwa uma usedolobheni kungalula ngoba imigwaqo yasemadolobheni ayifani nemigwaqo yasemakhaya.

Iy'nyathelo okufanele y'thathwe ukugeza nokomisa iy'ndwangu zoboya, ukusebenzisa amakhemikhali afanele ukuthi engasebenza ey'ndwangwini zoboya. Uma ungenawo ungakwazi ukusebenzisa uviniga kanye namanzi, ngoba uviniga uyayigcina indwangu enoboya injengoba injalo ayilimazi. Nokuba ukuthi ulandele, uyibeke endaweni okushaya khona umoya, ungayivaleli noma uyibeke ngqo elangeni.

Iy'ntuthwane zingasekela njengokuthi kutholakale lapho khona okudayisa khona imithi yokubulala iy'nambuzane. Bese kuba ukuthi kuyachelwa engadini yesikole ukuze ingadi ezogcina ehlanzekile, ingenazo futhi iy'ntuthwane.

Isivuno esanganelisa ngokukhethekile, ummbila. Ummbila ngiyawuthanda ukuwutshala ngoba wona uyakwazi ukubona ukubona ebuncaneni bawo usanda kuqhuma uba yimpande, uphuma iy'mpande. Uwutshale, ukhuphuke, ukhule ukhule ukhule ubone isikhwebu sesivela, ubone isikhwebu sesimila amahlavu. Uze ufike impela ekugcineni lapho usuwukha khona usuyowupheka. Into eyangishiya ngikhungathekile izulu, ukunetha kwezulu usanda kutshala. Wagcina nje ummbila ukhukhulekile wonke wasuka phansi, ngoba imvula yayiningi yana, yana iviki lonke.

Esikufunde laphaya endaweni yokubamba ukushisa okuthokozisayo ngezintuthwane ukuthi iy'ntuthwane ziyakwazi nokuthi y'kwazi ukuthi y'vundise umhlabathi, futhi iy'ntuthwane ziyakwazi njengey'nyosi ziyakwazi ukuba zibe nomthelela omuhle enhlabathini ukuthi noma utshala kuvunde, kusheshe kuvunde.

Ukufuyela iy'nkukhu edolobheni kungaba ukuthi mhlampe ingashaywa nayi ndawo. Indawo incane, iy'tende nje amajaridi asemadolobheni ajwayele ukuthi abe mancane kanti iy'nkukhu zidinga indawo evulekile khona y'zokwazi ukuthi ziphefumule ngoba y'dinga indawo evulekile. Uma-ke akha edolobheni kungagcina sekwenza indawo ibe ncane iy'nkukhu y'zwele kakhulu ukushisa zigcine sey'shona. Sezifa, kanti lokho akufunakali, iy'nkukhu y'dinga indawo nje enkulu evulekile khona y'zokhululeka noma kubanda uy'basele kodwa futhi awubasi ukuthi y'shiselwe kakhulu, kumele nje zihlezi zifudumele.